Ee ndi funesa zwiambaro zwa sa zwa sialala ndi funesa zwiambaro zwa mivhala ya buḽuu na rede na orenzhi.

Muthu ane a fanela u mufha dzina ho bebwa ṅwana muḓini ndi vho makhulu na vho makhadzi kha henevho vhathu.

Miṅwe mishumo ine yanga fariwa hu tshi khou pembeleliwa u bebwa ha ṅwana ndi mushumo wa u rina dzina.

Ndi vhona zwi si zwavhuḓi nga uri zwi vha zwi kho bvisela nnḓa muvhili, muvhili ndi thembele muvhili wa muthu u tea u dzumbiwa nga ngomu nga zwiambaro.

Ḽoboḽa huvha hu tshi khou fhaniwa zwithu, miṱa mivhili ivha i tshi khou ṱangana ya vha muṱa muthihi yo ṱanganyisiwa nga vhathu vhavhili.

Ndi vhathu vha mu vhathu vha vhona muthu nga nḓila ine a ambara ngayo arali muthu a tshi kho ambara milinga na malungu, vhathu vha mbo ḓi humbula uri khamusi uyo muthu u na midzimu kana ndi vho maine.

Munna u tea u ambara hemmbe a ambara a vhofha na vhurukhu, a aneliwa kana a ḓi anela a gama na mavhudzi ambara na maṱeki.

Zwithu zwo no ṱalusa mbingano ya sialala, vhavha vho ambara zwiambaro zwa sialala zwiḽiwa hu bikiwa zwiḽiwa zwa sialala. Hu itiwa na mitambo ya sialala na mitshino ya sialala.

Ndi dzi ṋawa na mavhele hu thambanyisiwa dzi ṋawa na mavhele zwa vhilisiwa.

Zwikwama lobola nga nḓila ya vhuḓi ngauri zwi a thusa arali muṅwe muṱa u tshi kho balelwa nga masheleni, arali wa munna a disa masheleni vha a kona u wana masheleni a u tshila.

Mitshino ya sialala ine ya tshiniwa nga vhasidzana vha tshivenḓa ndi domba, ndi malende, ndi tshifase.

Ndeme ya uri vhana vhaye muḽani ndi uri vha vhuye vho guda ṱhonifho, vhavhe vho guda uri mbinganoni hu ya u itisiwa hani.

Ee hu na vhutambo vhune ha itiwa, vhafumakadzi vha a ambadza vhatukana vha tshi vhuya muḽani malungu hu ya tshiniwa midavhini.

Ee a zwo ngo tea uri muthu ane a khou bva murunduni a vhuye a tshi amba uri hovha hu khou itea mini, ngauri u ḓo shavhisa vhaṅwe uri vha songo tshaya.

Fhethu hune mirundu ya farelelwa hone a hu ngo tsireledzea, mara sa izwi vha vho maine vha dzi hogo vha tshi ita fhethu uri hu songo dzhena zwipuka ngauri hu vha huṅwe hu avha hu matomboni.

Ndi ḓivha tshaka mbili dza delele ndi delele ḽa hayani, na delele ḽa ḓaka, na delele ḽa mutshovhotshovho, na zavha zavha.

Maitele ane na tshimbidza musi ni tshi khou ita tshidzimba ndi tshi lovhea tshidzimba ni tshi lovhea maḓini nga madekwana, a musi ni kho tea u tshi bika matshelo. Matshelo na tshi shela maḓi manzhi bodoni na tshi vhilisa no ṱanganyisa na ṋawa na mavhele.

Ndi nga vhudza khonani yanga ngoho uri zwiambaro zwine zwa kho ṱoḓiwa athina, mara ndi nga ambara zwiambaro zwa hayani zwino to yelana na mivhala yeneyo ine ya kho ṱoḓiwa.

Vha ndo vhilisa maḓi vha ya vha shela mukusule vha u ri vu nga maḓi ofhisa, vha ya vha ṱanzwa zenge vha vula vhuluvha ha phuri vha ya vha anea kha zenge.

Vhurangaphanḓa vhunga hanela hu tshi dzula vhabvannḓa shangoni ḽavho, uri hu vhe ho tsireledzeaho ngauri vhathu vhono homboka nga maanḓa ndi vhabvannḓa.

Zwi vha zwi tshi khou amba uri hoyo muthu u ya funa sialala yawe nga maanḓa ndi ngazwo a tshi ḓiphina ngayo.

Mashonzha a bikiwa a ṱoḓa maṱamaṱisi na nyala ndo to vhilisa nyana mashonzha a tshi to vhibvi, wa shela maṱamaṱisi na nyala na muṋo.

Ndi miṅwaha ya eighteen ine ṅwana u tea u tendeliwa u vha a nayo musi asathu ya dombani.

Ndi zwa ndeme uri muthu a kuvhatedze mavhudzi musi a tshi khou bika nga uri, mavhudzi a thamutshela zwiḽiwani ende vhathu vha a wana zwi wela kha vhuyaḓa.

Zwiḽiwa zwine nda vhona zwo fanela u ḽiwa murunduni ndi dzi khavhishi, ndi maapuḽa, ndi mitshaina na dzi ṋama dzedzi dza khuhu.

Ndi musi musidzana a tshi kho vhuya khombani, u yo itelwa vhuṱambo na musi musi musidzana a tshi khou fara twenty-one a sathu vha na ṅwana u a itelwa vhuṱambo.

Tsha u thoma tshine nda fanela u ita ndi u shela maḓi bodoni uri mukusule houḽani u ṋauwe musi ndi tshi u shela.

Ee ndi vhona i tshi amba zwone i amba uri vhafumakadzi vha vhavenḓa vho naka nahone vha ya ṱhonifha.

Hai a thi vhoni a tshi vhanga khaedu ngauri, a si zwi tshifhinga zwoṱhe zwine a ya bakiwa or vhathu vha ya ḽa zwithu zwo no nga vho KFC vha ḓi tou ḽa after tshifhinga vho zwi tama.

Ndeme ya u ṱanzwa muroho i thusa nga maanḓa uri vhathu vha tshi ḽa zwiḽiwa zwi sa gedzhe hu songo pfala mavu a ma a mavu.

Nga uri u ḓo wana uri khonani dzawe dzo dziṅwe a dzi ngo ya mirundoni ndi u to mu ṱuṱuwedza hanefho hayani wa muvhudza ngoho uri kana u ḓo humela.

Vhana vha tshi fhiwa madzina vha fhiwa madzina nga vho makhulu kana vho makhadzi avho ngauri, vha vhafha madzina ane vha tenda uri avha ana zwine avha a kho amba zwone.

Ee ndo no ḓi lora ndi tshi kho wana uvha na mbingano, ngauri ndi tenda uri muthu wa munna a songo dzula a yeṱhe.

Zwo fhambana ngauri zwiḽiwa zwa sialala zwi dzhia tshifhinga u vhibva, nga afha zwa musala uno zwi tshi ṱavhanya u vhibva ubiki .

Angazike ngizothini mara ithinje nginok'khuluma uthingangiyile eskoleni izolo angimbonanga u Thabo

E, ndivhona zwoteya uri vhurangaphanḓa ha sialala ha kale huṱanganisiwe na vhurangaphanḓa ha zwino uri vhamusalauno vha vhe vhakhouguda kha vha kale.

Zwishumiswa zwine zwavha zwa ndeme ndi bodo dza tshikale na u zwibika nga mulilo ngauri mulilo uita uri zwi vhibve zwavhuḓi zwa ḓifha u fhira zwa tshiṱofu.

Ndi nga ṱoḓa vhathu vho no kona u zwibika hezwi zwiḽiwa ngauri ndikhoshavha u tshinya munyanya wa vhathu nga zwiḽiwa zwi sa ḓifhi ndi nga thola vhathu vho no kona u zwibika.

Ee, ndiyaḓivha u lugisela zwiḽiwa zwa sialala zwine ndazwifunesa, zwiḽiwa zwingaho mabovhola na tshidzimba, ndia zwi funesa nga maanḓa.

Nḓivho ine nda vha nayo nga sialala yashu ya Tshivenda, ndi yauri muthu muṱuku u ṱhonifha muhulwane na muṱuku a ṱhonifha mu na muhulwane a ṱhoifha muṱuku.

Zwivhaswa zwine zwashuma ubika hune ndabva hone ndi khuni, vhathu vhashumisa khuni ngauri vha vha vha kho to ḓiremela vhone vhane vhafhedza vha hwala.

Zwithu zwono iteya kha tshiikolo tsha u fumba ndi uri vhana vhagudis vhanna vhagudisiwa uvha vhanna u ṱhonifha vhathu vha vho nauri munna u ḓifara hani muḓini.

Mudzula tsini wanga ndi tshi mugudisa Tshivenda matsheloni maṅwe na maṅwe kana ndi tshi muvhona, ndi ḓovha ndi kho mulumelisa nga Tshivenda ndi tshi kho muvhudza uri afhindule ari mini.

Kovha kwo tea ngauri vhafumakadzi na vhana vha kho tea uḽa ende hovha husina mishumo hune vhanna vhanga shuma hone tsini ndi ngazwo vho vha vha kho tea uya tshikhuwani.

Masiandoitwa ane angavha hone wamufumakadzi anga tswisa thundu a pfana na vhaṅwe vhanna, na nga ngei wa munna atshiya tshikhuwani anga wana vhaṅwe vhasadzi vha muḽa tshelede.

Vhadzhiya mivhala na malabi azwiambaro zwam tshitaela tsha sialala vha zwiṱanganyisa vha zwiita zwiambaro zwa musalauno.

Zwiḽiwa zwa sialala azwisikudzula zwikho bikiwa vhaḓito zwibika ngatshifhinga kana after tshifhinga tshilapfu vhopfa vho takala.

Zwiambaro zwine zwa ḓoweleaho zwa vhafumakadzi ndi rokho, o ambara na malungu, a ambara na maṱeki.

Mvelele ine nda i takalela ngaha mbingano ndi ya uri vhathu vha ya malana vho ambara zwiambaro zwa sialala ha bikiwa zwiḽiwa zwa sialala.

Ee, ndo no ḓiwana ndikho rabela na tshigwada tshanga hanefha, roṱangana ra ṱuwa rayo rabela thavhani ri tshi khou fasitha risongo zwiḽiwa ro ḓi dzima.

Vhathu zwia konḓa uri vha ṱoḓo u thetshelesa ndaela dzi bvaho kha muṅwe muthu, namusi tshi khobva kha vhurangaphanḓa, khaedu dzine dzavha hone ndi u sa thetshelesa ha vhalanda.

Ndi ḓipfa ndi songo takala ngauri ndipfa uri Tshivenda vha vha vhasokho tshiamba zwone kana ngauri vha vha vha sa ḓivhi.

Ee, zwiḽiwa zwine nda zwi funa zwi tshimbidzana na mvelele, a zwi tshimbidzani na khalaṅwaha ngori khalaṅwaha i ḓi tovha na zwifhinga zwa miroho.

Huna zwiambaro zwa sialala vhathu vha ambara miṅwenda vha ambara masheḓo vha ambara malungu zwisumbedza uri hunambingao huna munyanya.

Ee, ndinga ḓi vhadza muthu wa kha iṅwe siyalala uri ndi zwifhiyo zwiḽiwa zwa siyalala zwine nda zwifunesa, ha ndiḓito amba naye zwavhuḓi ndi khoto muṱalutshedza uri zwiḽiwa zwa siyalala zwi ya ḓifha.

Ndi nga muvhudza uri ndi u tou vholomisa maḓini u tshi kona u ṋauwa ndaya nda u omisa ḓuvhani ndo u aneya kha saga.

U kovhelana zwiḽiwa zwi sumbedza ufarana na vhathu, zwi sumbedza uri navho vhofara tshiṅwe tshifhinga, navho vhaḓoni kovhela, zwi sumbedza vhuthihi ngamaanḓa.

Kho mushumo wa khotsi muṱani ndi wa uri u ṱhogomele muṱa wayo. Nga uvha ṱunḓela ndi ngauri ndi vhone muthu ane a tea uḓa na puḽane dza uri hu kho tea u itiwa mini muḓini.

Mushumo wa mme muṱani ndi u ṱhogomela vhana na munna wavho. Na u ṱhogomela muḓi uri u dzule wo kunakisea.

Zwithu zwe nda hula nditshi tendelana khazwo kha zwithu zwa siyalala. Ndi zwauri muthu wa mufumakadzi ndi wa u ṱhogomela vhana.

Maga a u phasa muthu utea uvha o vhidza vho makhadzi. Makhadzi wawe avha ana halwa ha tshivenḓa o renga na na fola.

Nḓivho ine vhaswa vha i wana i tshi khou bva kha vhaaluwa nga tshifhinga tsha zwino. Ndi nḓivho ya mbingano ngauri vhaaluwa ndi vhone vhono ḓivha.

Zwithu zwine ra tea uita uri ri tsireledze luambo lwashu sa mvelele. Ndi uri ri tea u dzula ritshi kho amba nga luambo lwashu. Ri songo dzhia ra amba dziṅwe nyambo dza vhaṅwe naho zwi songo tea.

Luambo lune nda lu nda luamba lu thusa vhuḓi ṱalusi ha mvelele. Lu sumbedza uri ini ni ya ḓiphina nga luambo lwaṋu.

Maga a u bika mashonzha ndi a uri u tshetshelela ṱamaṱisi wa shela maḓi maṱuku kha mashonzha. Wavha atshikho kukumuwa wa dzhia ṱamaṱisi wa ya wa dzhia mapfura wa shela bodoni wa kadzinga. Wa ḓa wa shela mashonzha au na vhuḓi nyana wa wa boiḽa nyana zwiṱuku wa vhilisa nyana zwiṱuku.

Zwiḽiwa zwine zwa bikiwa vhuponi hahashu. Ndi mugayo wa mutuku mavhele, ndi mukokoroshi, ndi magulu, ndi tshidzimba.

U bika magulu magulu a bikiwa nga u to a vhilisa maḓi nga maḓi tshifhinga tshilapfhu. Wo panga na lebula mbili uri ṱavhanye u vhibva.

Zwi zwishumiswa zwine vhaswa vha ano maḓuvha vha zwi shumisa kha u bika maḓuvha ano. Ndi dzi bodo ndi mpfo na dzi pheṱo.

Vhaaluwa vhanga gudisa vhaswa u bika zwiḽiwa zwa siyalala. Uthoma nga uri vha gudisa uri vha bike nga mulilo. Vhasongo bika nga zwiṱofu zwa ano maḓuvha.

Zwiḽiwa zwine vhathu vha nga zwiḽa uri mitakalo yavho i dzule yo takala. Ndi maapuḽa, magulu, miomva na mikokoroshi.

Mushumo une nda tama uḓi wana nditshi kho shuma wone ndi uvha dokotela. Ngauri ndi takalela uri vhathu vhavhe na mitakalo yavhuḓi na u lafha vhathu.

Mishumo ine yavha ya ndeme tshitshavhani ndi uvha mudededzi kana nese kana dokotela. Ndi ngauri ivha i tshi kho thusa tshitshavha uri tshi bvelele.

Vhathu vhane vha shuma muvhusoni ndi ngoho a vhashumi vho ḓi imisela. Ngauri ahuna muthu ane avha akho tevhelela akho sedza na na mishumo yavho. Nahone tshelede yavho ya muholo iḓo dzhena yo fhelela mafheleloni a ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

U sa vha na mishumo fhano Afrika South Afurika Tshipembe. Zwi kho vhangwa ngauri ahuna dzikhamphani dzo ḓalaho.

Muvhuso u khou zama u itela vhathu mishumo nga u vha itela dzi internship. Dza EPWP na edzi dza SAPS u thola ṅwedzi ṅwaha muṅwe na muṅwe na vhusoleni vhu thola ṅwaha muṅwe na muṅwe.

Mushumo une ndi ngasi vhuye nda vuwa ndo u shuma na ḓuvha na ḽithihi. Ndi mushumo wa vhudededzi ngauri ndina mbilu ṱhukhu.

Muthu zwithu zwine a zwi to azwi ṱola musi atshi kho apuḽayela mushumo. U tea u ṱola uri afho fhethu hune a khou apuḽaya hone avho vhathu vhavha vhatshi kho shuma nga mini. Nahone mushumo wawe ndi wa u ita mini.

A vho vhathu vhono tsikeledzwa mishumoni yavho vhavha vhatshi kho tsikeledziwa nga vhathu vha vhashumisani. Vhavho huvha husina zwine vha sa kho pfhesesana khazwo nahone kana muṅwe a si sa anḓani na muṅwe.

Musi muthu atshi kho tsikeledzwa mushumoni. Ndi nga zama nga nḓila dzoṱhe u mu tikedza na u kaidza u tsikeledzwa vhathu mishumoni.